Swi vutisaka mpfhuka wo timhaka leswi endla leswaku.

Mina na hi leti u ya kona ka swinene ku .

Swi nga hi ndela ya ku kota ku twisisa .

na ma e xihahampfhuka na leswaku u a xi endlaka tinkingha .

Ntokoto eka rivala a ku xi kahle no a hatla a .

Ku chika hileswaku va nga fi kona.

Leswaku ni va ni ta hikwalaho ka swi va swi ri njhani mina ni .

Bya mabazi endhawini leyi yimaka eka .

Swivumbeko ku va na swona i hikwayo swivumbeko.

Leyo swi endla vanhu lava va nga swi tirhisa tanihi tshembeke.

a hi swilo swi olova hikuva a nge swi i swilo .

a nga a hi xiyimo lexo .

A ni yi voni kahle mhaka ya kumbe ku swi hi pfuna.

kuriso loyi a nga leswaku vanhu va na ku khandziya ta tshama ni va vuyerisa .

Byela hi ndlela la leswaku as va te a hi i fane ku va hikuva vanhu leswaku loko ku ri so .

Tindlela ha tona i ku va hi ntlawa kumbe

Khombo leri i nga hlanganaku na rona hikuva taxi yi tale ku tlula mpimo i ku va i kuma thikithi rin'wani ra makhombo ya kona i ku va muchayeri loko o tshuka a endle accident vanhu vo tala va ta vaviseka.

Ni nga n'wu hlamusela leswaku hi ku va ni hakela mali eka tekisi ya yena ni fanele ku tshama ni tshunxekini ni fanele ku va ni tikuma ni ri ndhawu leyi yi hlayisekeke.

Swona hikwalaho ka a ni ta endla leswaku vanhu lavaya va yehla lava va endlaku ku tlula mpimo ene a ni ta nyika muchayeri thikithi leswaku a nga ha phindi a swi endla.

vachayeri va mathekisi a va na ku xixima mavonelo ya mina i ku swibamu leswi va fambaka na swona hi swona swi endlaku ku nga vi na ku xiximana .

Mavonelo ya mina eka mhaka leyiwa i ku ri muchayeri wa matekisi lwa a a voniwaku as munhu lowunene i va a ri na ku xixima leswi endlaka a voniwa a as munhu loyi a nga ri ku kahle munhu loyi wo biha i ku ka a nga xiximi van'wani emagondzweni.

Ni nga tsakela leswaku muchayeli a miyela hikuva mina a ni munhu loyi a rhandzaka ku vulavula na vanhu lava ni nga va tiviku.

Muchayeri u fane a khoma vanhu va yena kahle a endla leswaku munhu wun'wana na wun'wana a titwa a hlayisekini a titwa .

Nkarhi lowu ni nga na va na ntokoto lowunene mayelana na mathekisi i ku va muchayeri a ni yise la a ni ya kona a fika a ni cinca kona tekisi ya yena yi kha yi nga yi kona nkarhi lowu ni nga na ntokoto lowunene i nkarhi lowu muchayeli a nga vulavula na mina hi ndlela yo ka yi nga ri kahle.

Ku tlakuka lokukulu ka nxavo wa petiroli ku va khumba hi ndlela leyi endlaka leswaku ti-transport kumbe tithekisi ti durha.

Tindlela leti toloveleke ta vutleketli eAfrika-Dzonga i tindlela leti vanhu va tirhisaka tona hi masiku hinkwawo.

Mintlhotlho leyikulu ya ku famba hi mathekisi eAfrika-Dzonga i mayelana na safety leyi va ka kona .

mfumo wu fane wu endla leswaku wun'wana na wun'wana loyi a yisaku mahlweni timhaka ta ku lwa ka vo mathekisi na tinyimpi a khomiwa a pfaleliwa for nkarhi wa ku leha swinene leswaku a dyondza leswaku a hi ndlela yo endla swilo leya kulwa na vanga .

Lexi vangaka ku lwa na ku cincana ka marito hi va eka vachayeri i timhaka ta ku va vanhu va nga xiximani i timhaka ta ku un'wana na un'wani i twisisa leswaku patu i ra yena.

Xivangelo lexikulu xa madzolonga ya ti-taxi i ku xiximana i ku va vanhu va nga xiximani vanhu loko a vo xiximana madzolonga lawa a ya nga ta wa kona.

Maphorisa ya le magondzweni a ya fane ya endla ntirho wa yo wa wona ku endla leswaku timhaka letiwa ti papalateka.

As as phorisa ra le magondzweni ni nga hlamusela muchayeri lontshwa leswaku a landzeleli milawu ya patu.

Yi vuyisela hi ku n'winyi wa ndhawu u va a karhi a kuma mali u va a karhi a kuma profit loko vanhu va yile a ku na ku ri va ta ya kun'wana va ya va ya xava swakudya kumbe njhani va boheka leswaku va xava kona swakudya kwalayani eka swihahampfhuka se leswi endla leswaku n'winyi wa ndhawu a va a ku ri a karhi a vuyeriwa.

Kahle kahle vanhu va vula leswaku vumunhu byi sungula ekaya munhu a nga ka a nga xavi xikanyakanya lexi nga yiviwa nakona u karhi u swi tiva leswaku xi lo xexo xi va xi lo yiviwa so mina a ndzi ta va tsundzuxa leswaku va nga xavi swilo swa ku yiviwa hikuva siku rin'wana va ta tikuma va ri khombyeni va ta khomiwa va khomeriwa swilo leswi va nga swi tiveki.

Swiphiqo leswi vafambi va hlanganaka na swona i ku va u kuma leswaku muchayeri a chayela hi xihatla a nga chayeli kahle xin'wani xa xona h i ku va va kuma leswaku vanhu lava va va ku vachayela a va swi koti ku vulavula kahle na vanhu va tibyela leswaku vona va chaviwa va lava ku chaviwa.

Ku tlakuka ka tihakelo swi khumba vafambi va siku na siku lava titshegeke hi mabazi hikuva va tlakusa tihakelo sweswo swi endla leswaku vanhu lava va ti kuma va nga ha ri ebajeteni swona.

Leswi swa ndzi khumba mina na ndyangu wa mina hikuva hina hi va hi karhi hi tiva mali leyi a yi hakeriwa kambe loko va tlakula va nga hi nyikaka nkarhi wo tiyimisela a swi ve swi ri kahle.

Swivangelo swin'wana leswi endlaka leswaku tihakelo ta mabazi ti tlakuka i ku va mafurha ma ya henhla i ku va mafurha na mona ma tlakuka sweswo swi endla leswaku ntlakuko wa mabazi na wona wu ya henhla.

Vadyuhari a va kumi swihunguto eka swo famba swa mani na mani vanhu a va lavi vadyuhari eka timovha ta vona naswona va lava mali loko munhu mudyuhari a fika a nghena thekisini va lava mali.

Loko a ndzi yime etlhelo ka mudyondzisi wa mudende loyi a nga koteki ku xava thikithi ra bazi a ndzi ta fika ndzi va xeweta ndzi heta ndzi va vutisa leswaku a va koti ku xava keal loko va ndzi hlamula hi kona laha ndzi nga ta va byela leswaku ndzi nga kota ku mi pfuna mina.

Swihunguto swa vadyuhari swi nga pfuna vadyuhari hikuva va kota ku tiendlela swilo hi voxe swi nga va pfuna leswaku va kota ku tiyimela tanihi vadyuhari.

Khadi ra vutlhari ra antswa hikuva u hakela mali yitsongo for n'hweti kambe loko i va yi karhi i hakela mali hi mali hi siku hi siku mali yi va yi tele swinene.

Ti-smart card i makhadi lama u fikaka u ri tap-a loko u nghena ebazini ri tirha hi ndlela ya ku wa ya u ya ri hakelela for ku va u khandziya bazi rero.

Mina a ndzi ta yi tirhisa hikuva makhadi ya vutlhari ya va ya chipile swinene ka ku va munhu a humesa mali hi siku na siku.

Mintlhontlho leyi vanhu va langutanaka na yona loko vanhu va cinca kusuka eka mali ku ya eka ku hakela smart card i ku va loko vanhu va hakela hi mali yi va yi tele swinene kambe hi bazi yi va yi nga talanga ku fikela ka mali.

Hi swona hi ntolovelo vakhandziyi a va xiximi naswona va na mahanyelo yo biha a ndzi vuli leswaku hinkwavo ka vona van'wani va vona leswi a swi kahle eka vachayeri a swi va khomi kahle swi bihile swinene.

Hikuva ku va ku karhi ku papalatiwa timhaka ta makhombo emapatwini va hlohloteriwa ku famba va wisa nakona va tlela kahle leswaku va nga vangi tikhombo laha patwini.

Mina swivilelo swa vakhandziyi a ndzi ta swi khoma hi ndlela ya ku a ndzi ta kuma munhu loyi ndzi nga ta cincana na yena hi va hi karhi hi cincana loko ndzi karhele hikuva ndzi papalata makhombo lomu mapatwini.

Mintlhontlho leyi vachayeri va mabazi va hlanganaka na yona yin'wana i ku va vanhu va va kuma vakhandziyi lava va nga riki na nhlonipho nkarhi wun'wani va kuma vakhandziyi lava va nga rude swinene laha va fikaka va va chingela loko va nga endli leswi vakhandziyi lava va lavaka swona.

A ndzi nga ta titwa kahle hikuva a ndzi ta va ndzi fikile hi nkarhi wa leti entirhweni sweswo swi ndzi hoxa ekhombyeni na tiboso ta mina.

Vachayeri va mabazi va tereka hi ku va ku ri na vachayeri va timovha lava va tirhaka as tithekisi kambe vanhu lava va mathekisi a va lavi ku ti kuma va share-ile mali na vatirhi lava na vachayeri va timovha.

Muthori wa mina ndzi nga fika ndzi n'wi hlamusela leswaku ndzi fikile entirhweni late hikuva ku na xitereke ndzi n'wi hlamusela xivangelo xa xitereke lexi.

Switereka swa mabazi swi khumba vanhu hikuva vanhu a va koti ku famba va koti ku fikelela emitirhweni a va koti ku fikelela laha va faneleke va ya kona.

Ndzi nga hlamusela kokwana leswaku khadi leri ku va ri tirha ri tirha hi ndlela leyi va fane va load mali a ndzeni ka khadi leswi vulaka ku chela mali endzeni ka khadi leri nakona loko va ya nghena ebazini va fika va ri hoxa ri cheka leswaku himpela hi vona himpela ri hakeriwile ke.

Swivangelo leswi swi va ka swi ri kona hikuva loko ku va ku ri na mapapa kumbe loko ku ri na timpfula leti naka swinene.

Ndzi vona swi nga fanelanga hikuva vanhu van'wana a ku na laha va kumaka kona mali. Kambe loko ku engeteleriwa mali yo khandziya mabazi lembe na lembe, va va karhi va khawateka.

Ndzi vona ingaku a ku fanekele ku thoriwa vatirhi lavakulu hikuva hi vona va tivaka swo tala hi swa magondzo. Vana ku va ku ri vana, va va va ha ri ntsongo.

Mina ndzi nga ya emaphoriseni ndzi ya pfula case leswaku maphorisa ma yi landzelela. Va ta ndzi pfuna ndzi kota ku kuma xikanyakanya xa mina.

Munhu loko a famba hi milenge epatwini u fanekele a fambela tlhelo ka patu, leswaku a ta va a hlayisekile. Hayi a xikarhi laha ku fambaka timovha.

Mina ndzi nga tirhisa Intercape hikuva a yo durha swinene ya xaveka. Nakona a yi na ti-problem ta ku tala lomu magondzweni loko yi karhi yi famba. Man'wana mabazi ma va ma karhi ma-stuck-a stuck-a ka lomu mapatwini.

Hi ku ya hi leswi swilo swi durhisaka ha kona manguva lama, ndzi nga hlohlotela khensani leswaku a nyika n'wana n'wana wa yena mali ya ku ringana two hundred kumbe three hundred. Yi nga kota ku endla leswaku a xava swinambunambu leswi a lavaka ku xava swona.

Ndzi n'wi byela leswaku a nghena a nga eka inthanete a search-a . Kumbe a nghena ka app-e ya vona Vodacom, ku na ku na ka app-e ya Vodacom ku na laha munhu a kotaka ku xava kona bazi.

Ku famba hi bazi navusiku swi hlayisekile hikuva, bazi ri va ri layiche vanhu va ku tala endzeni ka rona.

Ndzi nga endla leswaku ku va na muchayeri wun'wana loyi mina na yena hi nga kotaka ku va hi karhi hi cincana. Sweswo swi endla ku vakhandziyi va va ri safe.

Hi loko lomu mapatwini ko va ku ri na maphorisa. Lomu mapatwini ku va ku ri na maphorisa ma langutisa leswaku himpela vanhu va landzelela milawu.

Ku nga tiyisisiwa hi ndlela ya ku ku endliwa security ya tight, ku endliwa electric fence, ku va na murindzi loyi a va ka a ha ri na xibamu a rindza.

A ku na ku ndzi ta mi byela hi bazi ra Luxury Coach ku ri ri njhani ni kha ni nga swi tivi leswaku ri njhani. A ndzi swi tivi leswaku ri njhani naswona a ndzi se tshama ndzi khandziya bazi relero.

I bazi ra Intercape hikuva ri hlayisekile swinene, nakona ri va ri ri na ti-toilet-e endzeni. Munhu u kota ku ti pfuna bazi ri ri ku fambeni.

A ku ri netiweke ya MTN. Netiweke ya MTN ya beda a hi nkarhi wun'wanyani yi nga khomi kahle.

I mhaka ya kahle ngopfu hikuva vanhu van'wani va suka emakaya ya vona va jahile, va nga xavanga swilo leswi va nga ta swi dya lomu ka ka riendzo ra vona.

Ndzi vona leswaku a ku ta va ku ri swilo swa kahle ngopfu loko vanhu va mudende va pumberiwa mali ya ntsengo wa wa khandziya bazi hikuva a vo tirha helo.

Munhu a nga fanekelanga ku famba ni nhundzu ya bazi hikuva a swi kahle, nakona a hi nawu wa kahle.

Hikuva va va va karhi va cacana na mali. Va cacana na mali va nga langutisi nhlayiseko wa vakhandziyi.

Ndzi nga fika ndzi hlamusela maphorisa leswaku munhu loyiwani u fike a ni overtake-a, a endla swin'wana leswaku a lava ku ndzi endlisa khombo. Loko a heta a tlhela a chika a ta endla vuhanyi bya yena. Munhu loyi u famba hi thekisi ya blue, leyi yi nga na number plate ya LLLL.

A ndzi koti ku twisisa ndza yi khoma na xi khoma xivutiso lexi ni nga xi vutisa lani. Kambe vachayeri va mathekisi va rhwala mathekisi ya vona ku tlula mpimo hikanene.